Ee, ke dumellana le yona tabeng ena, hobane nakong ya Mandoza ho no ntso ho ithokwa nakong ya bo Zola seven le bo Ndu le bo Vetokoek bo Mawuda bo Mapaputsi.

Tjhe, ha ke bone se sana le setho hobane baya tahwa, ba itlhomphe, a hlomphe batho ba bomme ha ba etse dintho ka molao.

Ke nahana hore ba di fumana ka di tshosetso le mahahapa ba tshosetsa maAfrika Borwa hobane ke ditsotsing.

Ke nahana hore mohlomong ke boimana, kopana le bona bophelong ka nako eo, ho tla reya ngwana lebitso leo, ke nahana hore ke boemo ba shebane le bona bophelong ba hae.

Ho bohlokwa haholo hobane ho tloha kgale dijo ha e sale ntse di pheuwa hantle ka setso, batho tlamehetse ba latele setso hore dintho tsa bona di kgona ho tsamaya hantle maphelong a bona.

E bohlokwa haholo e bohlokwa haholo meetlo eno, mme e batla batho ba e latele hobane ke moo re tswang teng. Motho ha a tlameha ho lahla moetlo wa hao mme ha ba tlameha ho lebala meetlo ya bo bona, moo ba tle ba kgone ho phela maphelo a hantle, tlamehetse ba latele meetlo.

Ee, ke yona ntho e ke batlang ho iphihlella kapo ke bone ke na le yona hobane ke batla ho bona le bana ke be na le mosadi, ke be le lelapa la ka. Ke kgone ho phela bophelo bo hantle le nna hobane ha o hantle ho phela bophelo ba seterateng ho tlala tlala. Tlametse motho abe le lelapa, a be na le bana ba na le mosadi, a be le ntlo.

Ba nka mahlale ano dikolong kapo di university-ing.

Ke nahana ke hore batho ba nahana hore ngwana o tla kenwa ke moya eno ya mono mabitleng e tla kgutla e kene ho ngwana, hobane ngwana o ke ntho e ke motho a senang molato mme moya na e ka mo kena feela.

Ee, ke nahana se bakilwe ke hore batho ba bang haba kgone ho patala, ha ba kgone ho palama di-taxi ke nahana se seng se bakilwe ke hore ba bang ba ileng ba ja ditjhelete ba se ka lokisa dikolong.

Ke nahana ke hobane ha e sale e le moetlo wa bona ho tloha kgale. Ke nahana ke moetlo wa ho tloha kgale qadilweng ke batho ba kgale mme ke ka seaparo sa e le seaparo sa bohlokwa ho bona.

Nkeke tsamaye mekete ya setso ha entswe etsa e ho entswe lapeng feela. Family ya heso e metseng e meng ha ke keye haholo.

Ha ke tsebe ho thwe hobaneng hobane re rapela Modimo a le mong. Ha ho hlokahale hore e be na le tsela tse fapaneng tsa hore re etse dintho. Mara ke nahana hore mang le mang o na le tsela ya hae ya hore o batla ho dumela eng kapa eng. Motho e mong le mong o na le ditokelo.

Tsena ke di thabela haholo e ne e le motoho wa mabele, ke ne keo rata haholo, o no le monate haholo o no ho pheuwa ke nkgono wa ka ke ne keo rata motoho ka pelo ya ka kaofela mme nou tje ha o sana motho a o phehang ka tsela e yona, o pheha ka teng.

Eya, ha ke bone batho ba etsa haholo, kapa ba ka tseba ka setso sa bo bona mme ha se batho hase ntho tse ba elellwang haholo and ho bohlokwa haholo ho latela setso, tlamehetse ba latele setso hore ba itsebe. Ke bo mang ba tswa kae?

Mona ke sola batjha hobane ba itebala ha ba fitlha toropong hore ba tswa kae ka maphelo ke blame-a batjha e ke sola batjha haholo.

Ee, ke botsa batho ba baholo ba fihlileng pele ho nna hobane tsela e botswa ho batho ba baholo ke bona ba tla o hlalosetsa dintho tsena kaofela, ke bona ba tsebang dintho ka botlalo. Ho bohlokwa haholo tsa tsela hoba pele.

Ee, nka thabela ho fumana setsha mahaeng hobane ho phodile, mme ha hona botsotsi bo bongata. Ha hona meferefere e mengata. Ha hona mathata a mangata a dikoloi a matahwa a di-tarven, ho phodile, ho itholetse ha monate.

Ee, ho jwalo fela se tswa hona mona. Bathong ba kgale ke bona ba latetse setso ho latela setso haholo.